O ka e tlhakanya, mme wa kgona go tshameka e le yotlhe ka nako e le nngwe.

Ee, ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokotsa go tshameka ka namana, ga metshameko. Ka gore bana ba gompieno ba utlwisisa metshameko e e leng ka fa gare ga magala, go feta rona ka dinako tsele ne re tshameke metshameko ka nama, go sena le magala.

Di e ama e le tota, gonne bana ba gompieno ga ba sa rata go tshameka ka nama. Kampo ba ntshware di ileketeroniki, ba tshameke metshameko ya bona ka di ileketeroniki.

Metshameko ya seileketoroniki e bora mola ngwana a setse a concentrate-a mo go yone. Like everytime a nnela phone ya ileketeroniki o palelwa le ko go bala, dilo tsa gagwe tsa sekolo. Le go tshameka le bana ba bangwe, and-e mo e leng gore e ba senya tlhaloganyo mo teng.

Go batlega data ya go download-a di-game tsa go tshameka mo internet-eng. Game e ke e tsebang e one ke Sugar Crush.

Mtshameko ya mo inthaneteng e ka ama ka gore ga o e nnetse founu ga o kgone go ema, o ka dira selo o nnela yona and-e e ka go affecta le matlho a gago. O kry-e a thoma go utlwa botlhoko, and then nna ke ithatela motshameko wa Sugar crush.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire. Ka gore batho ba ba dirileng ba e dirile gore e tlhoke data gore o kgone go e download-a. And then fa o batla motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka data, kgotsa Wi-Fi le founu e e tsayang pila ya .

Fa motho a batla go tshameka motshameko ya tlhwatlhwa ya ko godimo. A ka ya ko gaufi maybe ko sekolong, kwa go nang le di-Wi-Fi a kgona go connect-a.

Metshameko ya internet-e ga e tokafatse matshelo a rona. E re feletsa madi, data le madi a dirisiwang go reka voucher. And then nngwe ya lebaka la gore metshameko ya inthaneteng e sa ba teng bogologolo, ke gore go ne go sena tse di di inthanete. Go ne go dirisiwa makwalo le tse dingwe, mara a e seng sa go nna le inthanete.

Dikotsi tse di yang ka internet-eng, ke gore o kgona go tsaya madi a ka fa ntlong ya go reka dilo tse di botlhokwa mme o reke data le voucher o tshameke di-game tsa mo . And then-e fo godimo ga foo o kry-e madi a gona e fail-e, go ka dira madi ka yone. Ka fa o di rekile ka madi mare o palelwa ke go dira madi, so o lose-a madi a le mantsi ka di-game tsa mo inthaneteng.

So se dirang gore batho ba ko magaeng ba palelwe ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ke gore ko magaeng ga ona di network e di a sokodisa. And-e ba le bantsi ga ba dirise , sa go ba le inthanete, and-e motshameko e e bonolo e o ka e fitlhelang mo inthaneteng, ke bo di hollywood-i, bo di-beta-beta, bo di ke tse di ntsi fela.

Fa nka ba le tšhono ya go bopa motshameko nka bopa metshameko ya bo di-fruits ya maungo, le ya go bapala ka dimotoro, go siana ka di motoro, le di fatanaga. And then-e selo se se ka tlhokang go fetoga ka metshameko ya internet-e ke go half-ola go ja data le voucher e ntsi.

Metshameko e ya setso kgale e ne e tshamekiwa gonne go ne go sena dilo tsa ileketeroniki. So nou since go na le metshameko ya ileketeroniki, bana ba senyega ditlhaloganyo ka go nnela . Le bagolo ba ba gona jaanong ba nnela difounu, mme ba tshameka di-game tsa ileketeroniki. Ba tsaya nako tsa bona tso tsotlhe mentally ga ba be right-e cause ba concentrate-a too much mo difounung tsa bona sebaka. Mo di-screen-ing, and then-e ba lebala gore, go na le dilo tse ba tshwanetseng ba di dire. Like bana o kry-a a lebala gore o tshwanetse a tshameke le bana ba bangwe, le ditirogae ga ba sa dira le ditirogae, ba nnela tsona difounu tsa di ileketroniki.